Motswalle wa ka nna ho ya ka nna ke nahana hore mmuso dipolasi tsena tse kgolokgolo tsa nang le tsona Afrika Borwa ditholwana tse ding ka ho tsa di rekisa a fumana kgwebo ho tsona tsena tse ka reng di ya sala di batla ho senyeha di thollwe poleke moo di tla dulang mme di donate-lwe batho ba setjhaba. Ke nahana hape le hore mmuso o tlamehile o amohele setjhaba se leng hore se se tlasa kgatello ya tlhokeho se lo sebetsa masimong, mme ba ipatale ka tsona ditholwana tsena ho ya mahae ka tsona. Ha o le jwalo motswalle phuteho ya Afrika Borwa e ka fellwa ke tlala. O nahana jwang motswalle ka taba ena?

Ee, ke nnete ha ebe batho ba dulang ka mono ba ka ya bakga ditholwana tseo ka ntle le tsebo kapa tumello ba tla kena mathateng. Hoba ho na le molao o behilweng ke monga polasi mme le ba lefapha le tshwereng dipolasi tseo ha wa tlameha ho kguwa ditholwana tseo ka ntle le tumelo. Ho ba tholwana tseo, ya ke tsa dimmaraka mme di ya rekiswa. Ba thole profit ba lefapha leo ba tlamehile ho ba le tumellano le batho hore ba kene ba kge ditholwana tseo empa ha ho sena tumellano le bona ee o tla kena mathateng o tla kena mathateng le dikotsing tse fapafapaneng. Dingata dipolasi tse fapafapaneng empa di na le batho ba di tshwereng le mafapha a di tshwereng le banga ba polasi di tsamaya ka molao.

Ee, ho ya ka nna kgwebo ya veini nka e qala hobane ke ya tseba hore veini e na le tjhelete e ngata. Ka mokgo ke ile ka ithuta ka teng ke utlwile ke bala dikoranta le di-magazine. Vein e a dula dilemo tse telele e a e bole ebile ha e kudise vein ho ya ka yona ha e dula dilemo tse ngata ke mokgwa moo e tlo turang le ho feta seemo se ne tlamehile ebe ho sona ho tjhong tjhelete eo oe etsang ka veini selemong sena sa twenty twenty five ha e ka dula veini ya twenty twenty five wa tlo e rekisa ka twenty thirty five price tsa teng e tla be di nyolohile haholo veini ke ntho e kgolo hampe mmarakeng ebile batho ba e rata ebile e hantle mmeleng wa motho. Le ha o ka ya dingakeng le ditleliniki ba dula ba jwetsa batho hore ba nwe veini hobane e loketse mmele le madi.

Dipolasi Afrika Borwa dingata ebile di kgolo tsa meroho ka mefutafuta mme di hlokometswe ebile di ya kotulwa mehla le matsatsi ha se neng kapa neng o ka thola mabenkeleng kapa dishopong ba hloka meroho hoba Afrika Borwa e na le dipolasi tse kgolo ka ho fapafapana tse etsang meroho. Meroho ebile ona ha o na hore ke Pherekgong kapa ke hlabula o dula o le teng. Ke ka hoo dishopo di ke se hloke moroho o tlo dula o thola moroho ka mefutafuta hobane hape meroho nako e nngwe e ya itlhahela polekeng e ngwe le engwe ha e hloke polasi meroho ya tholahala polekeng e nngwe le e nngwe ya mofuta wa mobu o e leng hore o hlabolohile o tla kgona ho hlahisa moroho.

Motswalle rakgadi o la nhlalosetsa hore dipalesa tsena tsa sonoblomo ba ya di jala ba di hlokomela mme di hole ha ba qeta ba di isa mabenkeleng, mabenkeleng kapa dishopong moo ke moo di tla rekiswa ho be le kgwebo e kgolo, mme di etse tjhelete ya diketekete dipalesa tsa sonneblom ke ntho tse batlahalang setjhabeng ebile di ratwa le ke batho. Jwale dipalesa tsena di etsa kgwebo e kgolo bo rakgwebo ba tlang mona polasing tsena tse kgolo ba tlo reka tsona dipalesa tsena tse hlokometsweng tse ntle rakgadi o la nhlalosetsa ka botlalo ka ba ka utlwisisa.

Ke ka polasing ya ka ke jadile canola. Canola ena ke mafura a sebediswang. Canola ena na e hodimo ka omega three ena e na le di-acid canola e hae ho di-protein le ho tsa phoofolo. Canola e teng le di le dibakeng j tse ding tse tsibisahalang. Se ka Canada, USA or Australia. Canola ke oil e hlwekileng e hantle e loketseng mmele wa motho e sa tlo tlisang ditsietsi le ho kula mmeleng wa motho. Canola ke yona e bohlokwa ebile e hantle.

Ke tlameha ho qala ho batla lefatshe moo e leng hore ke tlo qala tjalo ya ka ya rooibos mme ke batle ditholwana tse leng hore di tlo nketsetsa sefate sena sa rooibos. Ho tla ka morao ke tlameha ke tlo hlokomela hore e jalwa mobung o jwang. Ke kgutle hape ke hlokomele ka botlalo ke hlokomele ke nosetse e be e hole ebe ntle e ratehe. Ha ke qeta moo ke tla be se ntse ke nka mehato ya hore ke sidila jwang hore ebe e kgutle e be teye. Ee, ke ka mokgo nna ke ka etsang ka teng.

Ho nka jala cotton nka bula poleke ya ho roka di lamba ya ba ke kenya cotton eo kapa mesamelo disoufa di-mats. Cotton e sebetsa ntho tse ngata nka rekisetsa le mafapha ana a etsang di-earbuds di-facial cotton wool.

Ee, ke monahano o motle hobane poone le moba di ya tsamaisana poone le moba di ya tsamaisana and-e batho ba e rata moba ha mmoho le poone e tlare ha ke jetse poone ke jetse le moba polasing ya ka. Kgwebo ya ka e tla hola hobane batho ba bang ba rata tswekere ebe batho bang ba rata poone batho ba bang ba e rata moba ebe ha ba ko theole polasing ya ka. Ee, nka e kaba kanolo e ntle hore ke etse hobane e tla ntlisetsa kgwebo e kgolo.

Tjhehe, ka pono ya ka ha ke bone batho ba Afrika Borwa ba fuwa menyetla e lekaneng hore le bona e be bo rapolasi hobane ha ebe e ne e le jwalo nka be batho ba bangata ba sa jala malapeng a bona kapa makeisheneng di-corner-eng kapa di mo no behwa dithoto teng ba kolomaka dithuto ba beha ba ba iketsetsa dijalo. Ho no tlameile Afrika Borwa ho be le poleke mo e leng hore batho ba kgona hore ba tlatse dipampiri ha ba qeta ba kgone ho kena ka tlasa di-program-e tse leng hore di ba kopanya le tsela ya ho ba le dipolasi. Makeisheneng a mang a fatshe bathong ba se nang tjhelete ha ba finyelle ho fihlella hodimo hore ebe bo rapolasi ee.